Ba ka rotloetsa bagolo mo tikologong ba ba nang le malwetsi a di chronic go tsaya karolo mo metshamekong ya selegae, e le gona fa ba ba thusa ka go otlolla mebele ya bone, go ba neela dipilisi tse ba neelang tsone tsa malwetse a a fapaneng.

A bagolo ba tshwanelwa ke go nna mo tikologong e ba e tlwaetseng ebile e ba goletseng mo go yone? ka ga jalo ke ke nagana gore ba tshwanetse gore ba tlhokomele ke ba lelapa la bona fa ba le teng. Mme, fa ba seo ba tshwanetse go isewa kwa dintlong tsa go tlhokomela bagolo gore ba tle ba kgone go kry-a phepo e e maleba.

Ke gore batsofe go na le dijo tse ba sa tshwanelang go di ja mme, o fitlhele e le gore dijo tseo ba sa dijeng tseo ke tsona tse di nang le dikotla, di na le di nutriantse tse di dintsi.

Di bopa maikutlo a rena gore re itekanele re nne le pelo e telele fa re dira le batho ba ba tsofetseng, re be le lerato fa re ba tlhokomela, re seke ra ba felela pelo ka ka ntlha ya botsofe jwa bone.

Setšhaba se na le seabe se se golo mo go tlameleng batsofe ka gonne ba ba direla, ba ba beile kwa pele mo dilong tse dintsi, go tshwana le fa ba ya mabenkeleng ga ba eme mela o motelele, ka fa dinamelweng fa go sena madulo, go fiwa bona pele. Mme, seo se fetogile fa dinako ntse di ya, ga go sa diriwa jalo.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di fiwang bagolo ke tse di latelang, ba isewa tliliniking, fa ba sa kgone go fitlha, go na le baoki ba ba tsamayang mo motseng ba tšhekana le bone.

Dintlong tse tlhokomelang bagolo, bagolo fa teng ba neelwa marobalo, ba fiwa dijo tse di neng dikotla, ba rotloetsa go otlolola mebele ya bone, ba rutiwa, ba ba iseng ba tsene sekolo kgotsa, ba ise ba fitlhe kgole ka sekolo, ba ba rotloetsa go ba tsenya sekolo, ba rutiwa go bala, ba rutiwa go kwala.

Ke akanya gore ke tiro e ntle, ke akanya gape gore ke mmono o siameng go thusa batsofe ka di phenšene kgotsa madi. Mme, ke nagana gore go ka tokafadiwa ka gore ba ba rekele dijo tse di maleba pele. Ba tseye madi a a rileng mo mading a ba ba nayang, ba ba rekele dijo ka gonne, bontsi jwa madi ba bafang one ga a reke dijo a dirisiwa ka tsela e e sa tshwanelang, ke batho ba ba tlhokomelang.

E dira gore batsofe ba tshele malatsi a bona ba sena kgatelelo ya monagano ebile, ba itumetse ka se ba se amogelang go tswa kwa phenšeneng ya puso.

O tshwanetse go ya kwa tlliniking o kry-e lekwalo mme, o ye go bona ngaka, mme fa ngaka e amogetse lekwalo la gago o tlile go e fitlhela.

E ba thusa gore ba kgone go duelela ditlhoko tsa batsofe ba bone ebile, e ba imolola mo kimelegong ya bona ya mogopolo mabapi le ditšhelete.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene fa a na le dingwaga di le sixty ka ntlha ya gore mmele o simolola go ba bokoa ka nako eo ebile, ga sa kgona go tiro jaaka a ne a kgona, ga ne dingwaga di le kwa tlase ga sixty.

Puso e ka romela batho jaaka, ma Home based-care, ba tle ba ba tšheke gore ke ba ba kae, ba ba tlhole gore ke ba kae. Mme, go lokisiwe koloi e tla yang go ba tsaya.

Ba ba romela ka badiri ba kwa ditliliniking go ba tšheka gore ke ba ba kae. Mme, ba ba bankanyetse koloitsane ya go ba tsaya go ba isa dipetlele.

Mo ke dulang teng, ke motseselegae go thata go tsamaya, go tsaya nako go fitlhelela dithuso tsa potlako, ditirelo tsa potlako gore o di fitlhelele.

Go botlhokwa e le tota ka gonne, go na le batho ba ba nnang kwa mekhukhung ba ba palelwang ke go fitlhelela kwa ditirelong tsa pholo. Mme, bangwe ba palelwa ka ntlha ya gore ba palelwa ke go tsamaya, bangwe ga ba na madi a go fitlha koo, bangwe go fitlhelele go le kgakala gore ba ka kgona go fitlha koo.

Malwetsi a fitlhe o bona kalafi kwa tlliniking ke TB, HIV and AIDS, high blood pressure, bolwetse ba marapo le amang.

Eya ka gore ke batho ba ba kae mo magaeng ebile, gore o fitlhelele gore e nne kgakala e dirwa ke gore e mo magare ga metsi e mebedi, e le ya metsi e mebedi.

Fa go sena melemo balwetsi ga ba fiwe sepe. Mme, ga melemo e tlile ke gona ba ba nayang melemo eo.

Batho ba bantsi ba boifa go ya kwa ditliliniking ga ba lwala ka gonne, ga ba fitlhelele thuso ka nako, gantsi ga ba fitlhelele melemo e ba e latelang kwa tlliniking. Bangwe ba na le poifo ya gore fa ba ile ba ka se bowe ba tokafetse.

Ke ka ntlha ya gore badiri ga ba lekanela, ga se ba bantsi le melemo ga ya lekanela, ga se e mentsi. Fa o fitlhile phakela o na le tsholofelo ya gore o tla fitlhelela thuso ka ntlha, ya gore o tla bo o le gaufi ebile, ba tla simolola ka go thusa wena pele.